Yebo, ngingaziphikisa isinqumo sokunqatshwa kwesicelo sami se-UIF. Lokhu ngikusho ngoba kubalulekile ukuba kube nemibhalo enembile nephelele. Lokhu kuhlanganisa i-ID, ama-payslip, imininingwane yomqashi, namanye amafomu adingekayo. Amaphutha noma amadokhumenti alahlekile kungaholela ekunqatshweni kwesicelo sami. Into engingayenza, ngingabhekisisa ukuthi onke amaphepha namadokhumenti adingekayo aphelele na, bese futhi ngifaka esinye isicelo.

I-overdraft yasebhange ikuvumela ukuba ukhiphe imali eningi ku-akhawunti yakho, kunaleyo onayo, kuze kufike kumkhawulo obekiwe kusengaphambili. Lokhu kunikeza izinzuzo eziningana, kuhlanganise nokutholakala kwemali lapho uyidinga, ukuguquguquka ekubuyisweni kwemali kanye namathuba owakha izikweletu.

Ngethuke kakhulu uma bangitshela ukuthi bazongihlawulisa imali eningi kangaka ebhange uma ngivala i-akhawunti yami yokubeka imali isikhathi eside. Lokhu, bakusho ngoba ngangisayine ephansi ukuthi le-akhawunti ngiyoze ngiyivale uma kuphela unyaka, kodwa-ke ngoba nginezidingo semali ephuthumayo kuyangiphoqa ukuba ngiyivale lena akhawunti. Baphinde bangitshela ukuthi isilinganiso sami sesikweletu sizokwehla ngendlela esimanga, ngoba ngiphumule umthetho we-contract engangiyisayinile.

Amabhange asebenzisa izingqimba eziningi zokuphepha ukuze avikele izinhlelo zabo zokusebenza, kanye namaplathifomu asebhange aku-inthanethi. Lezi zinyathelo zihlanganisa ukubethela, ukuqinisekisa ngezici ezimbili, ukuqapha, ukukhwabanisa okuqhubekayo, nokuqinisekisa i-biometric, kanye nemikhuba yokuphepha yomsebenzi wokugcina, njengama-password aqinile, nokugwema i-Wi-Fi yomphakathi.

Nakuba ama-overdraft enikeza ukuguquguquka kwezimali kwesikhathi esifushane, anezinkinga eziningana. Lezi zihlanganisa amanani aphezulu enzalo, izindleko ezingaba khona zokwenqa umkhawulo, kanye nengozi yokumthinta kabi isilinganiso sakho sesikweletu uma sisetshenziswa ngokweqile. Ngaleso sizathu, mina angihambisani nale nto yama-bank overdraft.

Ngonyaka odlule ngishiywe ubaba wami ongizalayo lapha emhlabeni. Ngalesi sikhathi, kwaphoqa ukuba ngikhiphe umshwalense wokuphila engangiwuthethe, ngikwenzele yena kanye namanye amalunga ami omndeni, futhi ngalesi sikhathi ngaba nenkinga kakhulu, ngizama ukugcwalisa amafomu okukhipha wona lo mshwalense. Ngadideka kakhulu-ke sengibona amatemu amakhulu esiNgisi futhi ahambisana nobummeli, ekwakumele ukuthi ngiwuphendule futhi ngiwagcwalise. Koda-ke, ngaba nenhlanhla ngoba umfowethu ongelamayo ufundele bona ubummeli, futhi kwangisiza.

Amabhange akhokhisa ama-overdraft ngoba anikeza isevisi yesikweletu, futhi njengamanye amafomu okuboleka, athwala izindleko ezihambisana nokunikeza nokuphatha leyo mali. Ama-overdraft, ngokuyisisekelo, akuvumela ukuba uboleke imali ku-akhawunti yakho, ngisho nalapho ungenayo imali eyanele. Futhi lokhu kuboleka kuza nezimali ezikhokhwayo kanye nenzalo.

Yebo, ngikile ngayisebenzisa inkundla yemali ekhathwayo ukuze ngithumele imali emakhaya. Ngicabanga ukuthi lena ndlela yokuthumela imali iyakuphuthuma, futhi ayinazo izindleko eziningi kakhulu. Enye into engayithanda ngalena ndlela yokuthumela imali ukuthi awubambi amalayini, uzama ukuthumela imali, futhi imali ingena, ngaleso sikhathi uqeda ukuyifaka.

Zikhona impela izinselela ezibhekana nabantu abasebenzisa amapulatifomu emali ephathwayo, ikakhulukazi iy'nselela ezihambisana ne-inthanethi nogesi. Lokhu-ke, ngikusho ngoba ey'ndaweni ezisemakhaya nasemaphandleni kuyenzeka ugesi uhambe izinsuku noma isikhathi eside, kanti futhi ne-inthanethi ayitholakali kalula, okwenza ukuthi imali ethunyelwe ingafiki kubo ngokushesha, nangesikhathi lapho bayidinga khona.